Moreki ya kgabane tabatabelo ya rona re le banka re lakatsa ho thusa motho e mong le e mong empa taba ena ha re sheba lebitso la hao e ya re hlola hobane re a bona hore o se o sentse la hao lebitso ka ho kolota dishoponyana tse ngata. Mme o sa patale ka nako. Jwale re a tshaba hore ha re ka o fa mokitlane ona, ha hona tla kgona ho lefa kapa hona ho beha pane dintho tse ka etsang hore re di nke ebang o sa kgone ho lefa mokoloto ona. Re maswabi haholo empa ha re dumellwe ke di-terms and conditions tsa bank-a hore re ka kgona ho o thusa.

Moreki ya kgabane account ya hao o tlamehile ho tla ka diphaposing tsa rona hore o tlo o kgone ho kwala account eo. E bang o batla ho e kwala ha e le mona o batla ho e kwala tjena. Taba ke hore ho na le ntho e bitswang settlement fee, e leng bonyane boo bo patalang ha o bontsha hore ehlile o batla ho kwala account ya mofuta ona o ka tla kang nqena kapo phaposing e haufinyane le di-bank-a. Ha di butswe mme wa ba jwetsa hore o batla ho e kwala mme ba tla ho thusa. Ke a leboha.

Mohatsaka tekanyetso ena ya karete ya ka ya sekoloto ke bona e se e le nyenyane haholo hobane hara kgwedi mona, ho na le ditlhoko tseo re bang le tsona tseo e sa kgoneng hore e ka di ananela. Mme ke ne ke lakatsa hore ke ye mane di-bank-eng, ke lo batla e kare hodimonyana hore re tle re kgone ho kwala mabaka. Re tle re kgone ho sallwa hape hore ha o ka ba le mohlomong kotsi ya tshohanyetso kapo hona ho kula ka hare ho lelapa mona kapa ditlhoko tse ding tseo re di hlokang, e be ntse re na le tjhelete. O ikutlwa jwang ka se wena molekane wa ka?

Ka pono ya ka tjhelete ena ya insurance, ke ntho e hlokehang haholo. Ha e etsetswe rona e etsetswa ba salang, hobane ba tla kgona ho pata mme ba kgone ho sallwa le ke tjhelete e nngwe e ntse ba phedisa hobane ka nako ya lefu ho ba thata haholo. Ka dinako tse ding, o bone e le ntho tse bohloko hore jwale batho ba tlameha, ba kopise hore feela ba pate mofu wa bona. Jwale ke ka lakatsa hore batho ba nkele hloko taba ena hore taba ena ke ya bohlokwa haholo ebile ya hlokeha setjhabeng.

O tshwanela ho ela hloko hore o tlameha o kgethe bajalefa ba nang le kelello. Ebile ba tshepahala hore ba tle ba kgone ho hlokomela lelapa. Ebang o kgethile ngwaneno kapa ausi wa hao, o tlo o etse bonnete ba hore ba tla hlokomela mosadi kapo bona bana ba hao kapo ba kgona hore ba hlokomele moloko o tlang. Ebang ho na le di-business tseo, no ntso di-run-a, ba tle ba kgone hore ba di hlokomele hore di seke tsa wa. Jwale ke ka hoo ke reng o tlameha o hlokomele hore mojalefa kapa o bajalefa boo ba kgethileng ba na le kelello mme ba tshepahala.